Eya, re lo ka ya Mozambique ka leeto le family ya ka. Ra lo tola hape ra ya le di-restaurant-eng re lo utlwa dijo tsa teng hore Mozambique dijo tsa teng di jwang.

Ntho tse diehisang sefofane, ke hore o thole sefofane se na le mathata a bo engine tsa yona. Kapa mokganni wa sefofane ha ikutlwe hantle, tshwanetse ba mo tjhentjhe. Hape ha sefofane se diehile. Ke lokela hore ke botse batho bana ba sebetsang mono hore hobaneng. Kapa ke be le mamello ho fihlela dintho di ba hantle.

Helang! Bathong, taxi ke tseo di-strike-ile jwale. Jwale ne ke botsa hore ke kgutlele hae kapa ke batle tsela e nngwe kapa e mong wa mosebetsing mono, ke kopa a tle a tlo nlata.

Eya, ditefiso tsa dipalangwang le tsona di tlameha ho nyoloha ha mafura ha a nyoloha. Ntho e nngwe le e nngwe, ha mafura ha a nyoloha tshwanetse e nyolohe.

Beng ba ditekesi boholo ba bona, ba etsa di-strike ka baka la hore mafura a nyolohile. Kapa ditlhoko tsa bona tseo tse ba di-discuss-itseng Taxi Association, ha di ha di etsuwe. Ee, le nna ke la nna ka angwa ke hore taxi e ne ke e palame ke ya sekolong. E la kgetha hore e strike-ng e palamisitse nna ngwana sekolo a tshwantseng a ye sekolong.

Nka qala ka ho ba isa Clarens, ba ye di-restaurant-eng. Ho na le di-bungee jumping, ho na le di-sidewalk, ho na le di-mountain climbing, ho na le di-wine testing. Ka hoo makgowa a rata di-wine le ntho tse entswe jwalo. Ha qeta moo ke ba ise Golden Gate, ba lo bona dithaba, le tsona diphoofolo tse teng jwalo ka ditshwene.

Tsa dibese tsona ha di nkame hohang.

Ke la mo romella e-wallet, ka app ya ka ya phone ya FNB.

Diterene le diporo, di senyeha ha di sa hlokomele hantle kapa ha di jara di feta tekano. Boemo bo bobe ba lehodimo jwalo ka ha pula e fetelletseng ena, kapa motjheso o phahameng.

Bo ntate jwale koloi e ntjha e ke e rekileng hobane e se e mfa mathata? Ah-eh, ke patetse tjhelete e ngata hampe for koloi ena hore e robehe ka mora beke ke e rekile. Ke tshwanetse ke e kgutlise hore le tsebe ho nlokisetsa yona.

Dibese tsena tsa masepala ha di kene nna mo ke dulang teng. Di nsiya hole, tshwanetse ke tsamaye di-kilometer-a tsa five hore ke fihle moo ke lo palamela dibese tseno teng.

Bakgotsi December tsena ke batla re ye Golden Gate, ro booker. Ho booker re tla booker three days. Letsatsi le one, ho na le special ebile sa bona ba entse hore ha re le five ho book-a hono re patala five point eight for three days. So, e mong le mong se re tla calculate hore five point eight eno re kopanya jwang. Ha re qeta re batla transport, le tsa dijo, le tsa boikotlwiso le di . Se re tla bua he, hore re kopanya jwang.

Economy ya kajeko ha ho na tsela ya hore motho a ka boloka tjhelete. Ntho e nngwe le e nngwe e ya nyoloha, e nngwe ya theoha. Le dijo hona tjena ebile di hlola tekano.

Maeto a jwalo ke a rata hobane a etsa hore o ko o tsamaye o bone dipoleke tse ding. O ko lo phodisa le hlooho ya hao.

Dumelang, ke na le beke tse tharo ke emetse phahlo ya ka e ke order-ile mose. Ekaba bothata ke eng bo ntate?

Re ka batla bontate kapa boabuti ba leshome. Ba tjhentjhisana ka matsatsi, ho tloha ka eleven bosiu kapa ka eight. Ba eme kapa ba ye seterata to seterata ba ntse ba shebana le ditsotsi tsena tse ntse di tsamaya bosibu di .